Ndicinga mna, mhlobo wam, ngumbono omhle loo wokuzenzela igadi.

Ndicinga uba into ilele kwaba bantu bazawufumana umhlaba ngoba andicingi uba ikhona into ezawutshintsha xa beyazi ukuba imveliso yezolimo ilungiswa njani ihlale iphuhla, ihlale isizisela ukutya.

Ndicinga mna umphathi wefama le angazama mhlawumbi amane esizisa i-mobile clinic imane izawuma apha ukwenzela abantu bafumane uncedo. Noba mhlawumbi yenzeka kanye evekeni okanye kabini evekini, ukwenzela abantu bakwazi ukufumana uncedo.

Amaxesha amaninzi sithatha izigqibo zokwanelisa izalamene zethu. Kule into ndifuna umntana wam onwabe anganelisi mna, anganelisi nina, anelise isiqu sakhe. Akwazi uzimela, akwazi uyimela nale esi sigqibo asithathileyo.

Mmelwane, silimile kwaye singathanda silapha ekuhlaleni singabamelwane bakho uba uvale uvalele iihagu zakho kuba ziyangena eziyadini zethu, zityhalaze igeyithi, zitye izityalo zethu. Ezaa zityalo kukutya kwabantwana bethu. Asinayo imali yokuya evenkileni siyokuthenga imifuno.

Ndicinga uba imfuyo iyafana nomntu. Xa umntu engaphilanga unazo iimpawu ombona ngazo uba akaphilanga ngoku umntu. Mhlawumbi unayo ubudizi, angawa nokuwa. Akatyi kakuhle, uphuma izinto emzimbeni, izinto ezinjalo.

Ndicinga uba asitshintshi indlela esenza ngayo izinto sizawuphela singakwazi ukulima ngenxa ye-climate change le, uguquguquko lweemeko zemozulu. Ilele kuthi nakwiinkampani ezizibhrendi ezinokwenza utshintsho.

Molweni, manene. Ndiyabona siyasebenza, siyasebenza. Kodwa ndinayo indawo ephazamisekileyo. Ndiqaphela ezinye apha kwezi gusha azichebekanga kakuhle, kodwa ndiyathemba siza kwenza ngcono ukuya phambili. Kaloku sifuna ezi gusha zichebeke kakuhle buzawuphinda bukhule kakuhle uboya siza kwazi nofumana la nto kuthiwa yikhwaliti. Siyabo?

Kaloku imfuyo uyiqaphela xa uyinika amanzi xa uyinika ukutya uyayijonga qho evekini nokuba kukabini, kathathu, ujonge uba akukho nto. Kaloku yilantuka yakho le, yimali yakho lena. Uzamana nendlela yowuphila.

Andinalwazi lupheleleyo ngale nto yeefisharizi kodwa ndicinga uba benza abakwazi ukwenza okwalo mzuzu.

Hayi, mna ndicinga kuyafana, kuba xa utyala umbona yinto ende funeka utyale yonke le ndawo. Kanti naxa uvuna funeke zonke ezaa zikhwebu nezaa la makhasi funeka asuke egadini ucacisa uba kuvuniwe ngoku.

Hayi, ndicinga lungayinyusa nyhani. Ingase urhulumente awaxhase aba balimi basakhulayo, abanike amandla, abomeleze bangaphelelwa ngamandla apha endleleni. Kuba kuza kufikelela ixesha lokuba kula mazwe sithatha kuwo njengakule nto yase-US evele yathatha imali yayo ye-eyidi yoba singakwazi ngoku oonesi basebenze bathini. Lizawufikeleleka ixesha lokuba athi amanye amazwi hayi, asisayi kuzisi ukutya eSouth Afrika ngoku, iSouth Afrika mayizibonele.

Ndicinga uhlengahlengiso lomhlaba kukujonga ukuba lo mhlaba ubungokabani, lo mhlaba ngokabani ngoku, lo mhlaba kungenziwa njani ubuyele ebantwini wabo.

Ndicinga ukuba le mizimveliso yayingenziwa ngurhulumente ngelaa xesha. Mhlawumbi kwakukho laa nto kuthwa zii-investors ezisuka kwamanye amazwe, zathi zobona le nto yeapateyiti iphela, zarhoxa zabuya umva. Mhlawumbi zazibizwe ngurhulumente we-apateyiti, wengcinezelo ngelaa xesha.

Kaloku ubona phaa uba umhlaba wakho ubuchumile le nto ubuyenza ngoku ekuqaleni iphumelele na. Ingaba uvune isivuno esininzi okanye sibe ncinci ngenxa yoba kubekho iingxaki ngeli xesha kulinyiweyo.

Thina ke apha elokishini asinazo izinto zovavanya zowujonga uba umhlaba uphilile na for uba kungalinywa na. Kodwa ke siye siwufake imigquba ujonga uba azinawuphuma na iinto esizilimileyo.

Ngeli xesha lokuba ela xesha lokuba ndingaphangeli ndingazama uzithengisela izinto, noba ndithengisa iinyama, noba ndithengisa iimpahla ukwenzela uvala la gephu yokuba andiphangeli ngoku. Kodwa ndizawuphinda ndibizwe.

Kwezi venkile zeento zolima nemfuyo ziba khona iinto ezithanjiswayo okanye zingasiwa ediphini.

Ndicinga uba ngumbono orayithi loo wokuba mawohlulahlulwe wabiwe lo mhlaba. Ndinayo nendawo eandastendayo aba, la mafama makhulu ekusekudala eqhuba. Kodwa masikhumbule ukuba aqhuba, kudala eqhuba but kumhlaba ongengowabo.

Zikhona zona izinto, izixhobo zokhusela nokuthintela. Kodwa kwiindawo ezininzi azifikeleli ezo zixhobo, azifikeleli, zide zibe kusekugqibeleni.

Yenye yemifuno endiyithanda kakhulu umnqathe ndingakwazi ukwenza iisaladi ngawo, ndingakwazi uwupheka nje wodwa, kanti uyatyeka noba awuphekekanga.

Eyona nto ingumcelimngeni kukufumana umntu oza kuzikhaphela ezi gusha kuba singakwazi uzihlalisa apha eyadini imini yonke. Oyena mcelimngeni kuba ufumane umntu ozawumane ezisa endle aphinde azibuyise.